Ukuba nosizo lwezokwelapha kubaluleke kakhulu ngoba uma ungagula kumele uthole indlela yokukhokhela izinto eziningi ngokushesha. Ngesinye isikhathi thina asinazo imali zokubhadalela lokho. Umeluleki wezima umeluleki wezimali ngingambuza ukuthi kumele ngibhadale imali engakanani ngenyanga nokuthi iziphi izinto engi engizozikhokhela ngalo ngalolo sizo lwezokwelapha ngoba zikhona iy'nkampani ezingabhadaleli ezinye izinto, ezingakhokheli ezinye izinto. Kumele ukuthi ngazi ukuze ngizokwazi ukuthi mhlawumpe kukhona engikudingayo, kukhona engakudingi ngibone ukuthi iyiphi inkampani engakwazi ukuyisebenzisa.

Kubalulekile kakhulu ukuthi ube ne-account yasebhange, lokho ngisho ngoba kuyindawo ephephile yokubeka imali yakho. Uma ungabeka yonke imali yakho endlini, kulula ukuthi mhlawumpe umndeni noma abantu mabangagqekeza ukuthi bathathe yonke imali yakho. Futhi eNingizimu Afrika k'yancipha izindawo ezithatha ukheshi manje iy'ndawo eziningi zifuna ukuthi usebenzise ikhadi lasebhenki ukuthi ukhokhele izinto zakho. Ngakho-ke kumele ube ne-account yasebhange ukuthi uthole ikhadi lasebhange ngakho-ke i-account ibaluleke kakhulu.

Ngicabanga ukuthi ukuhlanganisa izikweletu eziningi kuwuhlelo oluhle ngoba uma ubhadala indawo eyodwa enenzalo eyodwa, kulula ukudlula ukubhadala abantu abaningi abaney'nzalo ezahlukahlukene. Ngakho-ke uyakwazi ukuthi ucabange ngendawo eyodwa la ozobhadalela khona.

Ngicabanga ukuthi amabhange kumele bafundise abantu uma bevula ama-account amasha, befundise abantu ukuthi bangatsheli abanye abantu, izinto ezifana namaphini phecelezi o-one-time-pin uma bakhipha iy'mali zabo ngama-apps. Futhi kumele amabhange abe nomshwalense ozosiza bantu abalahlekelwe iy'mali zabo mhlawumbe babanjwe inkunzi batshelwa ukuthi kumele bavule ama-apps wabo noma kube nendlela yokubuyisela imali uma ikhishiwe e-account-ini, phecelezi uku reverser iy'mali ezi eziphumile ku-account yakho.

Uma ibhange lami engilisebenzisayo lingangihlinzeka ngesikweletu esinenzalo ephansi ngingasebenzisa leyo mali ukuthi ngikhokhe enyuvesi, ngingabi nesikweledu. Futhi ngingasebenzisa ukuthi ngithenge izinto ezimbalwa zasendlini ezithatha isikhathi, ukuthi zimosheke ezifana nempuphu. Futhi ngingasiza ngiphe umawami imadlana yokuthi imsize naye.

Kubalulekile ukuba nomshwalense womngcwabo ngoba u awukwazi ukuhlela ukuthi umuntu uzoshona nini. Ngakho-ke uma unomshwalense womngcwabo, uyakwazi ukukhokhela lowo mngcwabo ngokuphazima kweso. Kuya kuyabiza kakhulu okungcwaba umuntu. Leyo mali awukwazi ukuba nje nayo ngokushesha, manje umshwalense womngcwabo uyakwazi ukukusiza ukuthi ube nayo leyo mali ngaphambi kokuthi ukwazi ukungcwaba umuntu omthandayo.

Uma kushona umuntu othandekayo, imindeni eminingi ifuna ukuba nomngcwabo ngokushesha. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthole umshwalense okhipha imali ngokushesha ngoba umshwalense okhipha imali emva kwesikhathi eside uwenza ukuthi kube buhlungu kakhulu emndenini ofuna ukungcwaba ngokushesha. Ngakho-ke ukuqhathanisa izikhathi zokulinda kubaluleke kakhulu uma ucabanga ngey'nkampani ezihlinzeka umshwalense wokungcwaba.

Abantu abaningi bafunda kabanzi ngezinto uma bebona iy'thombe noma ama-video. Mina nginga yenza iy'thombe nama-video achaza kahle ukuthi isikhathi sokulinda singakanani ngomshwalense womngcwabo. Futhi ngizifake ezinkundleni zokuxhumana sibone ukuthi abantu abaningi bangafunda kabanzi ngesikhathi sokulinda bakwazi ukuthi bazoyicela nini imali uma beseyidinga.